Tshithu tsho no bora ndi tsha uri ndi tsitsiwa fhethu hune ndavha uri a thi kho tea u tsa hone. Nga nṱhani ha uri ṱireini i ima fhethu vhuthihi a imi huṅwe na huṅwe a imi hune iṅwi na vha ni tshi kho ṱoḓa hone.

Ndi ngauri zwi dzhia tshifhinga uri u ḓi wane u tshi kho lugisa. A tshi ngo to vha tshithu tsho leluwaho uri ni tshi lugise. Ndi ngazwo vha tshi fhedza tshifhinga tshilapfu.

Vha nga langa nga nḓila ya vhuḓi vha nga langa nga nḓila ya vhuḓi. Uri arali ha fhira iṅwe nga tshifhinga tsha tshine tsha vha uri tsho ima ngauri hu fanela u tevhela tshiṅwe.

Tshi nga thivhelwa nga uri zwi fanela u takuwa zwi zwivhili. Hu sa to takuwa tshi tshithihi fhedzi zwi takuwe hu zwivhili hu thome tsha u thoma hu kone u ḓa tsha vhuvhili. Ngauri ri fhedza ri tshi khou vha na khaedu ya uri tsha fhira tsho fhira. Hu khou fanela uri hu vhe na zwivhili tshine tsha ḓo thoma u fhira ha kona u ḓa na tsha vhuvhili.

Ee uvha hone havho zwi a shuma ngauri vha mushumoni. Hu na vhathu vha vhufhura ndi zwa ndeme ri tshi khou itela kha mini kha kha vhathu vho no fhura. Fhedzi zwone zwi a khakhisa uri u nga vhanga matsheloni u tshi kho vhala u tshi kho ri ndi ḓo vhala ndo dzula nga ngomu. A u koni u vhala hu tshi kho vha hu tshi khou itiwa phosho ya uri ri vhe ri khou vhona dzithikhithi.

A si zwithu zwo leluwaho hezwi na luthihi. A si zwithu zwa vhaaluwa na luthihi.

A thitu to vhuya nda ḓiwana ndi khou shumisa zwithu zwa soo.

Ndi zwa ndeme nga uri maṅwe maḓuvha o no ḓala vhugevhenga. Ndi zwa ndeme ngori hono ḓala vhugevhenga. Ri vho wana uri vhathu vha vha kho reipiwa vhaṅwe vha khou vhulaiwa. Vhaṅwe vha ṱuwa a vha tsha vhuya ho no ḓalesa vhugevhenga. Ha u endedza vhathu u tshi khou vha dzhia u tshi kho vhaisa kha maṅwe mashango. Riṋe ri tshi khou ri muthu u mushumoni wa zwa u uber kana bolt fhedzi ene u kho ṱoḓa u vhulaya vhathu kana u rengisa vhathu.

Athi ḓi pfi zwavhuḓi zwi zwi a dina ndi khaedu uri hu kho ṱoḓo shuma vhone vha vhoṱhe ende zwi zwa.

Vha i shumisa ngauri ndi yone ine ya vha i tshi khou ri sumbedza nḓila ya hune muṋameli a kho ya hone.

Mureili wa mufumakadzi naho zwi songo to leluwa

Ndi ya nda tsheka ha fhaḽa he nda i requester hone. Ndi ḓo wana zwidodombedzwa zwoṱhe zwa muthu wenda sia mihwalo yanga khaye. Nda kona u wana murahu.

Ee ndi vhona zwo tea uri a humbele ngauri a si yaṋu.

Ndi ḓi pfha vha tshi tswenya muyawanga ngauri vhathu vhoṱhe vha mushumoni. Vhone vha mushumoni na vha dzi bolt na uber vha vha vha kho shuma. A si vhone vhane vhavha vha kho fanela u ḽa vha vhoṱhe a si vhone vhare na miṱa ine vhavha vha kho fanela uri vha i ṱhogomele. Na vha dzi bolt na uber navho vha na miṱa ine vhavha vha kho tea u i ṱhogomela.

Ndi vhona u nga ri nga nga wekende ndi uri vhathu vha vha vha siho mishumoni. Vhanzhi vha vha vha kho ṱoḓa u ḓibvisa vhaṅwe vhavha vhatshi kho ṱoḓa uya mavhengeleni u ḓi wana vha kho renga. Vhaṅwe vha vha vha kho ṱoḓa u ṅwa mahalwa ngori vhunzhi ha vhathu a vha shumi vhukati ha vhege.

Ndi ḓipfha uri maṅwe maḓuvha tshiṅwe na tshiṅwe tshi fifty fifty. A hu tshena ho vhuḽa vhutshilo uri vhasadzi a vha tsha ita tshikene roṱhe roṱhe ri a lingana munna na musadzi. Ahuna uri muṅwe ndi muhulwane ahuna muṅwe ane apfhi ndi mushumo wa wa vhafumakadzi kana ndi mushumo wa vhanna.

Ngori riṋe vhathu ri na mikhwa mivhi ri vho fhedza ri tshi vho ḓodza hafha he ra dzula hone zwine ra kho ḽa. Ra sia na na na mabammbiri ra vha ri khou ḽa khaho hanefho. Ndi vhona ungari ndi tshone tshiitisi tshine vhareili vha sa ṱoḓe vhaṋameli vha tshi ḽela zwiḽiwa. Ri na vhuyaḓa a ri londoti thundu ya muṅwe muthu.